Hayi, ndingacebisa ukuba wonke ubani makazivulele iakhawunti yakhe ngoba kaloku awukwazi ubukela into ongayithandiyo tu.

Ngumbono omhle kakhulu lowo ngoba amaxabiso edatha aphezulu kakhulu kwaye ngokubakho kweWi-Fi kungaluncedo kwinto eninzi kakhulu.

Amaxabiso edatha ayafuna ujongwa ngoba ezi khampani zithengisa idatha zinobuqhophololo kakhulu. Ngoba idatha yabo ayilayisti tu ube uyithenge ngemali enkulu, libe ixabiso laloo datha liphezulu kakhulu kodwa ingahlali ixesha eli bekuthiwa izawuhlala for lona.

Owu lungalininzi kakhulu utshintsho olwenzekayo. Abantu bangakwazi ukusoloko beaplayela imisebenzi, abantu bangafumana nendlela yokwenza imali ngeintanethi. Uhlobo lokuphila lungaba mandi kakhulu. Yonke into ingafumaneka lula, at the touch of a button.

Owu andinova kamnandi kakhulu ngoba iWi-Fi uyakwazi uyifumana kwi-shopping complex ikhona, kwii-restaurant esitya kuzo uyakwazi usebenzisa iWi-Fi yabo e-free. Ngoko ke apho inongafumaneki khona asoze kube mandi kakhulu.

Ewe, wonke umntu unelungelo lokusebenzisa iWi-Fi yasimahla. Kodwa ke kufuneke abantu bayijonge ngoba iWi-Fi hotspots zasimahla zinako ukungakhuseleki kwelinye icala. Ngoko abantu funeke bahlale be-aware ngobungozi bee-hotspots Wi-Fi kwiindawo ezisemphakathini.

Ndingakhathazeka kakhulu, intliziyo yam ingabuhlungu ngoba ke ezi khampani xa idatha yakho iphelile, iphelelwe ungakhange uyisebenzise awuyifumani, abaliekstendi ixesha loyisebenzisa. Kodwa ke iyafuna kujongwa loo nto ngoba xa idatha ungakhange uyisebenzise yonke yaphela bekufanele ukuba bayayibuyisa back bongeze ixesha loyisebenzisa.

Ngosuku ndiyakwazi usebenzisa i-two gig or ngaphantsi ko-two gig.

Sebenzisa inethiwekhi estrongo for i-intanethi.

Hay,i andazi zingxaki mna ngeenkonzo zomstrimisho kooNetflix nakooShowmax ngoba ke ziyasonwabisa kakhulu. Andazi ngxaki eziza nazo tu.

Ewe, inethiwekhi kaVodacom kwidatha iluncedo kakhulu. Ayiqhawuki kwaye njeba sijongene ne-load shedding nje xa kukho i-load shedding uyaqhubekeka usebenzise idatha yakho awumkelwa yinethiwekhi tu.

Hayi, izawuphela tu tu tu, ngoba ke yonke into siyifumana kwi-intanethi ngoku. Amaphephandaba wona azawuphelelwa, yonke into siyifumana kwi-intanethi.

Ewe, eminye imidlalo ekwi-intanethi iyingozi kakhulu, abantu baye balahlekelwa. Abanye balahlekelwa ziifemeli, ziimali. Ngoko ke andiyikhuthazi.

Oh andinoziva kamandi, andinokuva kamandi tu. Ngoba mhlawumbi ndisiya nje kule intanethi i-free andinayo nemali yokuthenga loo datha.

Ndingazama ukufuna imali ndithenge idatha or ndiye kwenye indawo enedatha e-free endinothi ndikwazi ukwenza umsebenzi lo ndilindeleke ukuba ndiyawenza.

Abantu abangathathi ntweni, abantu abangakwaziyo ukuthenga idatha kodwa bayancedakala kakhulu kwiinto ezidibene nakwi-intanethi.